Batho ba ba le ba ba godileng ba ka amiwa ke dikgang ka dikgolagano tsa batho, ya baagi le go itekanela sentle mo maikutlong le fa ba sa dirise di-computer batlhokomedi ba tshwanetse go go ba utlwela botlhoko, go ba ema nokeng le go ba thusa ka ditsela tse dingwe tsa go bona dikgang go ba thusa go lepa-lepana le maemo.

Batsadi ba nna ba ela tlhoko se ngwana wa bone a se dirisang mo founong tlhomamisa gore o babalesegile mo inthaneteng. Ba ela tlhoko tsela e a dirisang le batho ba bangwe ka yone le go baya . Le fa go ntse jalo, go botlhokwa go lekalekanya go baya leitlho le go tshepana, puisano e e bulegileng le go tlotla jo bo jwa ngwana wa bone le sephiri sa gagwe.

Ke sekaseka megala e e sa fosiwang ka go tlhoka ID ya moletsi. Go reetsa voicemail le go sekaseka gore a go potlakile. Ke baya megala kwa pele go ikagile ka botlhokwa jwa yone le go potlaka ga yone. Ke araba ba lelapa, tiro le batho ba ba botlhokwa ba ke ikgolaganyang le bone pele.

Go dirisa ditirelo tsa Bolt tiriswa, tlhama akhaonto, seta lefelo la gago la go tsaya. Kopa go palama mme o latedise go palangwa ga gago. Go bona tshegetso bula tiriswa, tobetsa thuso kgotsa tshegetso o bo o ikgolaganya le setlhopha sa bareki ba founu, email-e kgotsa melatsa ya mo teng ga tiriso.

Puso e ka fana ka Wi-Fi ya mahala dibakeng sa setšhaba tse kang tsa setšhaba le tsa dipalangwa le ditoropong go kgothaletsa go kenyeletswa ga , kgolo ya moruo le tsa setšhaba.

Dineteweke tsa five G le dithekenoloji tse di tsweletseng tsa kgolagano ya loago di ka tokafatsa thuto ya kgakala ka go tlamela ka kgolagano e e tokafaditsweng phitlhelelo e e oketsegileng, go ithuta go go itebagantseng le motho le go thiba pharogano ya go samagana le dikgwetlho tsa puso, go beeletsa mo mafaratlhatlheng, katiso ya kitsopuiso ya le di-policy tse di tshegetsang go ka thusa.

Go golagana le Wi-Fi ya ya kwa di-setting tsa founu ya gago, tobetsa Wi-Fi, batla leina la neteweke ya , tsenya nomoro ya sephiri fa go tlhokega mme o amogele melawana le maemo fa o kopiwa.

Mo mminong wa Aforika Borwa, dipuo tse di jaaka isiZulu, isiXhosa le seAfrikaans di ratwa thata ka ntlha ya go farologana ga ditso tsa naga eno. Dipuo tseno di dirisiwa go somarela boswa, go tlhagisa boitshupo le go golagana le bareetsi.

Dikai tsa dikgang tse di e seng boammaaruri tse di senotsweng di akaretsa leano la , dipolelo tsa maaka ka go nna le seabe ga lefelo la go rekisa di-pizza mo lebaleng la go gweba ka thobalano. e e fosagetseng ya COVID-19, dipolelo tse di fosagetseng ka dikalafi le , di-claim-e tsa tshegetso tsa ditlhopha, di-claim-e tsa maaka ga ga jwa ditlhopha. Batho ba ba tlholang dintlha dikgang di di dipolatefomo tsa media wa di le tsa go baakanya dibolelo tseno.

Maatla a AI, go dira tshedimosetso ka bonako, tiro e e ipoeletsang, tshekatsheko ya , maatla a motho, kutlwelobotlhoko ya maikutlo, katlholo ya maitsholo, boitlamedi le go .